E ka go ntsha bodutu ka gore o tlabe o tshameka le batho ba e leng goreng ga o itsane le bone, e le mme gape e ka go jela madi ka gore o tshwanetse o patele go tshameka metshameko eo, gape o ka iponela sengwenyana ka go duelwa go ya ka seo o tlabe o se dirile o se bone jaaka maduo a gago a go tshameka motshameko o o.

Ee go fokotsegile ka gonne bana ba se ga jaana ga ba sa tlhole ba itse metshameko eo e neng e tshamekiwa pele, ga go sa tshamekelwa kwa ntle ebile go dira gore le malapa go nne bosula mo teng ga one ka gonne ga go sa tlhole go duliwa mmogo, go tshamekiwa kgotsa go tlotliwa, sengwe le sengwe se diriwa ka megala.

O ka tsena teng kwa Betway wa tshameka motshameko o o bidiwang gote ke Aviator mo e leng goreng o fo sefofaneng, sefofane se mme se na le go wela fatshe. Motshameko o wa go duela fa e le goreng sefofane sa gago ga sa wa ebile o se emisitse mo o kgonneng go se emisa teng, gape o ka tshameka motshameko wa kgwele ya dinao, mme o tshameka teng kwa Betway kgotsa tse dingwe tse e leng goreng di na leng esports.

Mo segompienong fa go na le motshameko o tshamekiwang kwa stadium, batho ga ba sa tlhole ba ya kwa teng ka gonne ba kgona go tsaya megala ya bone ya letheka ba lebelela sengwe le sengwe se se diragalang koo le ga e le gore ba tlhoka gore ba tsene mo di competition-eng ba di dira teng mo mogaleng wa letheka. Ka jalo batho ba dikgwebo tse e leng goreng di diriwa kwa stadium-ong kgotsa mo botshelong ba feleletsa e le goreng ga ba bone maduo a seo ba se.

Ke rata yone a Aviator gonne fa o e tshameka o kgona gore o nne mofenyi o be o duelwa madi a kwa godimo thata, mme o tsene ka madi a a kwa tlase.

Aviator ke yone e e tumileng mo inthaneteng, gore o tle o kgone go e tshameka o tlhoka mogala wa gago wa letheka, o tlhoka data, o tlhoka le yone tšhelete kgotsa madi a go tsenela motshameko o o.

Yona Aviator eo e ne ya dira gore ke tseya madi a me a rente ke e tshameke moo, ka gonne ke ne ke bona ke dula ke fenya ke fenya ke fenya kante e a nkgogela. Metshameko ya internet-e ga ya siama ka gore o ka feleletsa o ikentshitse dijo ganong.

E tlhoka data ka gonne o tlabe o tshameka le batho ba ba farologaneng, ba dipoleke tse di farologaneng, le mafapha a a farologaneng. Ke batho ba e leng gore ga o a lebelelana le bone fo matlhong, ke ka moo e tlhokang data gore o kgone go ba fitlhelela o tlhoka mogala wa gago wa letheka, o tlhoka data, o tlhoka le madi a mannye a go tsenela.

Lebaka le le dirang gore batho ba tshameke metshameko ya inthanete ke gore ba ikentsha bodutu, gape fa ba tshameka go le bosigo ba kgona gore ba fenye jaaka ga batho ba bangwe ba robetse. Fa e le gore motho ga a batle go reka data kgotsa go patelela yona data a ka ya kwa internet cafe kgotsa a connect-a le motho o mongwe ka data ya gagwe.

E tokafatsa matshelo a rona ka goreng e kgona goreng e go ipatelele tse o tse o di tlhokang fa o fentse, gore e be e seo mo nakong ya bogologolo ke ka goreng bogologolo go ne go sena inthanete.

Batho ba le bantsi mo internet-eng ba feleletsa ba scam-iwa, they get scammed ke sone se go teng ba a tsiediwa. Gore o sa tsiediwa or o iphitlhelela o tsieditswe o ithute go bala melao le melawana ya motshameko o o tshamekang le go bona gore a selo se o se dirang se ka fa tlase ga molao na kgotsa se saenetswe ke ba lefapha leo.

Batho ba kwa magaeng ga ba kgone go tshameka metshameko e fo inthaneteng ka bontsi ka gore bontsi jwa bone ga ba na yone megala ya letheka and-e bontsi ba bone ga ba itse thata ka ga thekenoloji le inthanete. Mme ga ba ka tsena fo Betway ba ka kgona go iphitlhelela yone Aviator le tse dingwe tse di tlhagellang foo, go na le metshameko ya dikarata e le goreng ba ka e tshameka dikarata tse e leng goreng ba di itse le di-puzzles.